Hi leswaku hi kota ku endla swilo swa hina hi tshamile endhawini ya yin'we, naswona swi kota ku hi endlela vutomi bya hina byi olova. Ha kota ku dyondza hi tikhomphyuta na tiselulafoni kambe vubihi bya kona hileswaku vanhu va swi kota eku onhisela van'wani vutomi hi tiselulafoni na tikhomphyuta, vanhu va swi kota ku endla vugevenga hi ku tirhisa selulafoni na ku tirhisa tikhomphyuta va tlhela va nga kumiwi naswona ku na vanhu van'wana lava va hlukumezaka vanhu van'wani hi ku tirhisa selulafoni na khomphyuta.

hileswaku swilo leswi ndzi lavaka ku swi hangalasa ka WhatsApp-u kumbe ka TikTok-u i swilo leswi nga ri ki swilo swa nkoka, ndzi tala ku hangalasa swilo leswi nga ri ki na nkoka kambe ku ri swilo swo tlanga. A ndzi tali ku hangalasa swilo swa vutomi bya mina hikuva swi nga tshika swi ndzi onhisela hi ku famba ka malembe.

Ndzi nga vula leswaku ku nyika Wi-Fi ya mahala eka tilayiburari hinkwato swi nga pfuna vana lava tsandzekaka eku ti xavela data ra vona ekaya. Swi nga pfuna leswaku vana lava tsandzekaka eku ti xavela data ra vona va kota ku endla mintirho ya vona na ti-research-e elayiburari va nga xanisiwi hi munhu na ku ve ni va nga vileli hi ku ve ni xana data ra vona ri ta va hlayisisa masiku mangaki.

Ndzi tshame ni tirhisa Wi-Fi ya le layiburari, Wi-Fi ya le layiburari yi hambanile swinene na Wi-Fi ya le kaya hikuva Wi-Fi ya le kaya yi na ku ve ni yi nga ri leyi nga vekeliwa mpimo kambe Wi-Fi ya le layiburari vekeriwile mpimo hi ku ve ni va tele vanhu lava faneleke ku yi tirhisa naswona a swi nge maki swona leswaku van'wana va tirhisa nkarhi wo leha, van'wani va tirhisa nkarhi wo koma.

Ka wa leswaku swipanu swa mitlangu swa laha kaya swi vulavuliwa ngopfu eka timagazini, ku ta va leswaku fanele swi vulavuriwa leswaku swi ta ndhundhuzela vana lava va lavaku tikuma va ri eka swa mitlangu wa la kaya.

eka xiyimo xa leswaku Wi-Fi yi tsema ndzi nga swi langutelanga, ndzi komberile va la kaya va ndzi pfuna leswaku ndzi kuma data ro endla leswi ndzi lava ku endla swona.

Ku antswisa mfikelelo eka thekinoloji leyi tumbulukaka eka hinkwavo, i swa nkoka hikuva masiku lawa hinkwaswo leswi swi tirhaka swi tirha hi thekinoloji naswona hinkwenu hi fanele ku va na thekinoloji leyi amukelekeke naswona hi fanele hi va na vutivi bya nkoka leswaku i yini lexi nga ta hi pfuna mayelana na thekinoloji ya masiku lawa.

Ku hambana loku nga kona exikarhi ka Wi-Fi ya mani na mani na Wi-Fi ya phurayivhete hi tlhelo ra ra rivilo, hileswaku Wi-Fi ya mani na mani yi tirha hi katsongo kambe Wi-Fi ya phurayivhete yi tirha hi xihatla swinene hikuva a yi taleriwanga hi vanhu lava lavaka ku yi tirhisa.

A ndzi ta va byela leswaku Wi-Fi ya mina a yi nyawuli naswona ndzi nga pfumela ku nyika loyi a lavaka ku yi tirhisa swa xihatla, lavan'wana va ta vona leswaku vona va endlisa ku yini hikuva na mina a yi nyawuli na me ni lava ku tirhisa eka Wi-Fi leyi.

Swipfuno swo dyondzela ekaya i ku ve ni u va u ri kusuhi na vandyangu wa wena kambe swibiho swo dyondzela ekaya i ku ve ni u va u nga ri na mathulusi hinkwawo yo dyondza leswi u swi dyondzelaka naswona u va na vutivi lebyitsongo ngopfu ku tlula lava dyondzelaka emadorobeni.

Hi khomphyuta swi hambanile na ku xanisiwa evuton'wini bya xiviri hi munhu loyi u n'wi tivaka hikuva munhu loyi a ku xanisaka hi khomphyuta swi nga endla ku ri munhu loyi u nga n'wi tiviki kambe munhu loyi a ku xanisaka evutonwini bya xiviri ku nga va munhu loyi u n'wi tivaka naswona u nga ya u ya n'wi pfulela kheyisi emaphoriseni nakona swi.

Swi kulu leswi bindzu ra ku rhwala nhundzu hi swi languteneke na rona namuntlha i ku va va tala ku nyikiwa switirhisiwa leswi hundzeriweke hi masiku.

Tsakelaka i ku hangalasa ka mahungu ku tirhisa mavonakule hikuva swi lula eku ve ni u kuma mahungu lawa, kambe loko ku ri mhaka ya maphephahungu wa swi kota ku ve ni u lose-a timhaka hi mhaka ya ku ve ni u nga ri na rona phephahungu.

Ku tiyisisa leswaku muakatiko un'wana na un'wana wa Afrika-Dzonga u na mfikelelo eka vuhlanganisi bya inthanete, mfumo wu nga ndlandlamuxa ti-network-i, wu ndlandlamuxa switirhisiwa swa tiselulafoni na ku endla leswaku data ri nga ha durhi swinene.

Ka android na IOS leyi ndzi yi tsakelaka swinene android hikuva android yi na mighingiriko yo tala naswona ya ku pfumelela ku endla swilo swo tala leswi IOS yi nga swi pfumeleli swa ku yi swi endla. IOS yi na mpimo wo karhi lowu u faneleke ku wu tirhisa loko u nghena eka ti-system-u kambe android ya swi kota ku ve ni yi ku pfumelela leswaku u endla swin'wana na swin'wana leswi u swi lavaka ku nga vi na mpimo eka ti-system-u ta vona.

ya vanhu lava dumeke a hi ya nkoka eka phephahungu hikuva a ku na lexi va pfunaka hi xona, lexi nga xa nkoka eka phephahungu i timhaka ta tiko leswaku ku humelela yini eka tiko ra hina na le ka matiko man'wana kambe a ndzi voni mpfuno wa leswaku vanhu lava nga duma va va kona eka phephahungu.

Lexi phephahungu ri xi tlangaka eka dyondzo i ku dyondzisa vana ku hlaya na ku twisisa na ku kombisa mahungu lama humelelaka misava hinkwayo jikelele.

xitichi xa Munghana Lonene FM ndzi xi rhandza hikuva xi vulavula hi Xitsonga na mina ndzi mutsonga ndza tinyungubyisa hi vutsonga bya mina. Loko ndzi twa eka switichi va vulavula hi Xitsonga ndza tsaka swinene naswona Munghana Lonene FM yi ndzi tsakisa hikuva yi vulavula hi swilo leswi swi humelelaka siku na siku. Va tshama va vulavula hi hi timhaka. Ku na timhaka leti va vulavulaka tona ta tiko leti nga ta nkoka swinene hambi ndzi ri endleleni kun'wana na kun'wana laha ndzi yaka kona ndza swi kota ku va ndzi pfula eka Munghana Lonene ndzi yingisela leswi va vulavulaka hi swona.

mina ndzi titirhisela ka yona i Wi-Fi leyi yi nga laha kaya ndzi nga tifakela yona laha kaya. A hi Wi-Fi ya mani na mani i Wi-Fi leyo va ku tirhisa munhu wun'we naswona ndzi yi fakile password leswaku munhu loko a lava ku yi tirhisa a nga swi koti ku yi fikelela handle ka loko mina ndzi yo n'wi nyika password. Wi-Fi leyi ndzi yi tsakela swinene yi ndzi khoma kahle hambi vandlhuli va ndlela va ringeta ku ku va va tirhisa Wi-Fi leyi a va nge swi koti hikuva mina ndzi va ndzi nga va nyikanga password. A va swi koti ku va va nghenelela swilo swa mina hikuva password a va na yona.

Selulafoni loko ku ngheneriwa hi hi tinsulavoya loko u khomile selufoni wa swi kota ku va u fonela maphorisa hi xihatla hambileswi laha hi tshamaka kona maphorisa ya le kulenyana wa swi kota ku va u fonela makhelwani loyi a nga le kusuhi lweyi a nga ta kota ku hatla a fika leswaku a ta a ta ku pfuna.

eka inthanete ti-influencer i vanhu lava va va influence-aka vanhu van'wana leswaku va nghenelela xirho xo xilo xo karhi. Ndzi ta kombisa hi ti-influencer ta misisi. Influencer leyi ndzi yi ndzi yi tivaka i Dark 'N Lovely. Dark 'N Lovely yi yi yi navetisa hi swilo swa vona swa misisi leswi pfunaka vanhu leswaku misisi ya vona yi tshama yi ri kahle yi tlhela yi kula hi xihatla. Leswi va endlela leswaku vanhu va xava swilo xa vona va tlhela va swi tirhisa. Loko va swi tirhisa va vona mbuyelo lowukulu etinhlokweni ta vona.

leswaku data ya tiselulafoni ya ti-cellphone yi va na yi va leyi xavekaka eka un'wana na un'wana. Vanhu vo tala va tirhisa tiselulafoni ku va va va kumeka eka inthanete. Ku na vana lava dyondzaka eswikolweni vona a va tirhi xana loko data yi durha va ya swi kuma kwini swilo swa xikolo? Va ya yi kuma kwihi mali yo xava data? Data yi fanele yi xaveka eka ti-cellphone leswaku un'wana na un'wana a ta kota ku va a yi xava. Loko u ri n'wana wa xikolo loko data yi xaveka eka cellphone wa swi kota ku va u heta mitirho ya wena ya xikolo naswona wa swi kota ku va u pasa hikuva xilo xin'wana na xin'wana lexi u xi lavaka xi va xi ri kona eka inthanete.

Yi kona filimi ya Xitsonga leyi ndzi yi tivaka vito ra yona i Tsandza valayi. Tsandza valayi leswi vulaka leswaku vatswari va wena va tsandzekile hi wena a va swi kotanga ku va va ku laya. Eka filimi leyi a ku ri na mufana loyi a vitaniwaka leswaku i Gavaza. Gavaza a ri ntsandza valayi hikuva loko vatswari va yena va n'wi khuza a nga va yingiseli. Loko a byeriwa xilo a nga xi tekeli enhlokweni. U kumekile a a fela hi munhu endlwini hikuva a tsandzeka ku va a yingisela vatswari na yena emakumu ka filimi leyi u hetelela a rahe bakete hikuva a tsandze valayi.

Data top-up ya ya wena loko u ri karhi u fambafamba hikuva swi lula eku veni u yi tirhisa u ri karhi u ri le ndleleni.

swa ku katsa vanhu va xidigitali hi ku endla swilo swa vona swi kumeka tindhawu letiwani, leswi swi laveka leswaku va thola vanhu lava va va nga dyondzela ma mayelana na ku tirha xidijitali. Leswi swi ta kota ku pfuna leswaku mabindzu ya vona ma tlhotlhoma ma ya hehla.

U fanele ku ti langutela eka khombo leri nga kona ra ku yiveriwa mali hi bangi, lexi u faneleke u xi endla eka ku ti sirhelela leswaku u nga kumi hi khombo leri a wu fanelanga ku nyika munhu ti-pin-i ta wena ta banga eka app ya bangi ya wena. U fanele ku nga ngheni ti-link hinkwato leti va ku sendelaka tona, naswona loko ku ri na lava va ku fonelaka va ku byela leswaku va huma a bangi u nga sukeli ku tshemba u fanele u ya bangi u ya lavisisa kahle, hikuva loko wo ze u va nyika vuxokoxoko bya wena bya bangi va ta ku yivela mali naswona leswi swi ta ku vavela hikuva u nge swi koti ku ya u ya report a nandzu lowu va tlhela va ku nyika mali ya wena, kambe va ta ku cincela khadi ra wena mali yona u nge he yi kumi yi ta va yi fambile.

Khansela xikhokhelo xa wena nkarhi wihi na wihi laha u lavaka kona, leswi swi pfumelela leswaku loko hi ku ri u lava ku va na xona vhiki ntsena u nga tirhisa vhiki ntsena loko ku herile vhiki ra wena ku u nga khansela ku u nga ha kokakokiwi timali.

Ku hela ka data swi pfuna leswaku u kota ku xava data rintshwa naswona leswaku va ko laha u u tirhisaka network ya vona va kota ku veni va ya mahlweni na bindzu ra vona, hikuva loko vo u tshika data ri tshama nkarhi wo leha fonini vanhu vo tala a va nge he xavi data naswona va ta ebindzu ra vona ri ta wa swinene.

Vana va xikolo kumbe machudeni ma tirhisa Artificial Intelligence leswi tiviwaka ku i AI ku tsala mintirho ya vona i ku vana a va ha tivi nchumu hikuva va tirhisa swona i ku tsala mintirho ya vona, naswona a va ha ti hluphi va hlaya nchumu hikuva va swi tiva leswaku va ta hetisela mintirho ya vona hi Artificial Intelligence leswi swi nga riki swona. Minkarhi yin'wani Artificial intelligence leswi tiviwaka tanihi AI masiku lama a swi ku nyiki tinhlamulo leti faneleke hi tinhlamulo leti u faneleke u ti sefa kambe vana va masiku lawa a va swi koti ku ve ni va sefasefa tinhlamulo letiya naswona va tlhela va tihlela hi ndlela leyi faneleke. Va teka swilo leswi va swi kumaka eka inthanete va swi tsarisa swileswiyani etibukwini ta vona eka ti-assignment ta vona leswi swi endlaka leswaku vutlhari byi enhla swinene.

Pulatifomo ya mahungu yi fanele yi va mahala hikuva vanhu hinkwavo va fanerile ku tiva leswi humelelaka etikweni ra vona minkarhi hinkwayo.

Eya va nge engeteli mali leyi tlulaka mpimo wa khampani hikuva khampani yi va nyikela tipulani leti ti nga koho ekhampanini.

Pfhumba vuhlohloteri byo dyondzisa mayelana na vutomi lebyi byi hanyiwaka masiku lawa, na ku dyondzisa mayelana na vutomi lebyi a byi hanyiwa masiku ya khale hi vakokwana wa hina. Naswona ndzi nga endla leswaku vanhu va va va tiva ku hambana ka maendlelo ya vanhu va xintima na vanhu va va va valungu. Ndzi nga tlhela ndzi endla leswaku ndzi dyondzisa vana mayelana na ku apulaya etiyunivhesiti, mayelana na ti-career leti ti nga kona, na mayelana na mintirho leyi va nga yi tirhaka loko va heta ku dyondza. Kahlekahle vuhlohloteri lebyi ni nga endlaka byona ndzi nga endla vuhlohloteri bya dyondzo.